Batswadi ba ka letsatsing la maobane ke ne ke le sepetlele, ha ke ka ka fumana thuso. Empa ho ntso ho le jwalo, ho na le batho ba bang ba ileng ba fumana thuso, ba ile ba fumana ho phekolwa. Empa hona le ba bang ba sa kang ba fumana dingaka, ha ba bang ba kgonne ho fumana dingaka, ke a ipotsa ke hobaneng ha sepatala sena se le tjena nkare se na le kgethollo, hobane batho ba bang ba thuswa ba fumana dingaka, empa ba bang ha ba fumane dingaka ho kenyeleditse le nna. Jwale ke ya ipotsa ke hobaneng ha o le tjena? Ke hobaneng ha dintho di le tjena? Batho ba bang ba kgutla ba sa fumana thuso.

Di lokile hobane di thusetsa hore, ba ske ba iphumana ba imme hape. Hobane ha ba ka iphumana ba imme hape e ka ba bothata, ho tlameile ba tlo hlokomela bana bano, hape ka dintho tse hlokahalang jwalo ka dijo, diaparo. Jwale e tla be e le mosebetsi o mongata o hlokang tjhelete e ngata.

Ntho e ke nahanang hore e ka ba bobebe, ebile e ka ba nolofalletsa. Ke hore ho hawe chemist, sebakeng seo se mahaeng. E le hore ba be haufinyana le yona ba ska ba hole le chemist. Se se ka ba thusa haholo hore ba kgone ho fumana meriana ba le haufi.

Malome lefu la lefuba le kotsi haholo, empa kgodiseha hore, haebaneng o tsamaya dihlahlobong tsa bophelo o ka kgona hona ho fola, o nwe meriana ya teng o ka kgona ho fola. Hobane o tla be o itlhokometse hantle, o hlokometswe le ke dingaka.

Ntho ya pele ke hore, ke mo fetisetse ho motho ya utlwisiseng puo ya hae hantle.

Eya motho o tshwanetse hore, a ye sepetlele hobane, sepetlele a ka kgona ho fumana meriana e tla mo thusa hore a tle a fole. Ha a sa etse jwalo, ka hobane mokgohlane o kgona ho tshwaetsana a ka kgona ho tshwaetsa batho ba bang. Ke ka hoo a lokelang ho ya sepetlele a fumane meriana.

Ntho e nka e etsang ke hore, ke tlalehele ba Lefapha la tsa Bophelo, hore lebenkele leo le rekisa meriana e sa lokang.

Letshoho la pele ke ho motho a buwa a le mong. Hape ke ha a buwa dintho tse sa utlwahaleng.

E ke ya e tseba, nka e hlalosa tjenana, ke sethibela pelehi sa bomme ha bomme ba qeta ho ba le bana, ba ithibela ka yona nthweno, e thusetsa hore bomme ba ka ba le bana nakong eno ya ha ntsa a hodisa lesea lena la hae. Jwale e nka nako e kae? E nka dikgwedi tse leshome le metso e mmedi, ka mora yona e be le hona hee mme a ka kgona ho ba le ngwana.

Eya ho bolla ho na le melemo e itseng, jwalo ka ho thibeleng tshwaetsanong e tshwanang le mafu a HIV ha mmoho le hore, o ka ba le lefu la kankere la letlalo. Jwale ha o bollotse, ha se ha bobebe hore o ka fumana tshwaetso tse jwalo.

Taba ena eng amme kelello, hobane re dutse nako e telele re le ka matlong. Re nahana le ho ipotsa hore re tlo ja eng, ha ditshebeletso di kwetswe, mesebetsi e kwetswe. Ka mora nako eo e re dutseng eo, ho entse hore kelello ya ka e ska kgona ho sebetsa hantle bitsong la hore ne ke dula ke nahanne ka thata hore na re tla ja eng, nna le ba lelapa la ka.

Letshwao la pele, ke ho sa heme hantle, hape le ho fufulelwa, ho boetse hape le ho se bone hantle mahlong, le ho ba le medikadikwane.

Ho ya ka maikutlo a ka, ke bona ho se hantle hore a be molaong, hobane batho ba bang ba sebedis hampe, ke ha ba fumana monyetla jwale hore ba sebedise ka tsela e sa lokang.

Motho ya nang le, lefu la tswekere dijo tseo a sa lokelang ho di ja ke tse nang le mafura a mangata le dijo tse nang le tswekere e ngata. Jwale ka bo dino tse nang le tswekere e ngata, jwale dijo tseo o tlameileng ho di ja, ke dijo tse tshwanang le meroho, tse senang letswai le lengata kapa hona mafura a mangata le tswekere e ngata.

Ho thibela batho ba nweleng jwala haholo, ho bohlokwa hobane thibelo ena e tla etsa hore ho ska ba le batho ba tla thulang ke dikoloi, ba nwele. Hape ho beha maqhepe a jwala a bontshang hore ha re lokela ho abuse-a jwala, a bohlokwa haholo a tla thusa setjhaba haholo ka hore ba itlhokomele, ba lokela ho nwa jwala jwang ka tsela e bolokehileng, eseng haholo empa ka tsela e itekanetseng. Seo se tla thusa setjhaba haholo hore ba be le nako, e loketseng ya ho nwa le nako ya hore ba se ke ba nwa haholo.

Se ntshositseng ke ho bona, batho ba sa fumane thuso ka pele ebile ba eme nako e telele. Le hoja e le batho ba kulang, seo se ile sa ntshosa haholo hobane ne re bona batho ba kulang ba eme nako e telele, ba sa fumane le thuso.

Ka nnete ke dumellana le sena na hobane, bana ha ba ja dijo tse nang le dimatlafatsi di ba thusa hore ba ithute hantle sekolong. Dikelello tsa bona di kgona ho sebetsa hantle, ho utlwisisa le ho mamela hantle. Sena na se etsa le hore ba ska kgona ho lebala seo ba ithutileng sona dikolong tsa bona. Bitsong la dijo tsena tse nang le dimatlafatsi hobane dimatlafatsi dia thusa molemong wa bana dikolong.